Uhulumeni kumele aphe abalimi abahlaselwe yimikhuhlane yezinyoni noma uphenyane. Abaphe imithi ezokwazi ukuthi isize imfuyo yabo ukuthi ilulame. Futhi ingadluliseli kwezinye izimfuyo kugcine sekugula nabantu.

Yebo, ngake ngalivakashela ipulazi noma insimu yezithelo lapho kutshalwa khona izithelo. Izithelo ezazitshaliwe kwakungamahhabhula, kukhona namapheya, kukhona umango kanye nopanapul. Ekwakuyimfivilithi yami kakhulu amagrebhusi sengikhohlwe ukuwabala, ayekhona amagrebhusi, aye mhlophe. Ayemnandi kakhulu.

Ngokubona kwami, imakethe yepulazi ingakwazi ukuheha abavakashi njengokuthi. Bandlale noma batshengise ubuciko babo nanemisebenzi yabo abayenzayo nangezandla. Ebese-ke bangakhohlwa ukuthi bakhiphe izitshalo zabo nemfuyo yabo abazifuyele zona.

Ezolimo zingasiza kakhulu ekunciphiseni ukungalingani kanye nobubha eNingizimu Afrika. Njengokuthi abantu besifazane nabo bakwazi ukuthi babe ngabalimi futhi bakwazi ukuphatha amapulazi njengabantu besilisa. Lokho kuyasiza uma ngabe nabantu besifazane besebenza.

Ukuqaphela ukuthi izinyosi eminyakeni yamuva sezinciphile. Lokhu kuba nomthelela omubi kakhulu kwimpova ngoba izinyosi zisiza ngempova. Kanti futhi abacwaningi bangakwazi ukuthi baphenye ngalezi ngokuqhubekayo. Uma ngabe bezolandela ukuthi izinyosi ziphila kanjani futhi ziphila kuphi. Lokhu kuncipha kwezinyosi kubangelwa isimo sezulu.

Ukushintsha kwezitshalo ngingakushintsha mayelana nesizini kusho kona ukuthi isikhathi. Kukhona izitshalo othi uma ngabe uzitshala ukwazi ukuthi ushintshanise ngazo. Kusho kona ukuthi izitshalo ezikwazi ukuthi ziphilisane, ngakho-ke ngingenza njalo.

Ukusebenzisa uvolo kuyinto enhle kakhulu, kepha uvolo lakho kumele kube uvolo oluqinile. Ngoba uma ngabe kuwuvolo oluthambile, lokhu kungenza ukuthi kube nezingozi. Njengokuthi uma ngabe uvolo luthambile lingakwazi ukusheshe luthungele umlilo. Lokho sekuba ungozi nasebantwini.

Izingqinamba engabhekana nazo uma ngabe ezofuyela edolobheni umngani wami wukuthi indawo. Indawo azofuyela kuyo ingaba indawo encane. Ngakho-ke izinkukhu angeke zikwazi ukuthola indawo ezizokwazi ukuthi zihambe khona noma ziphile kahle kuyo.

Ingxoxo yami phakathi noPhumlane Mdladla ngingamubuza ngoba kuza isizini entsha. Yiziphi izitshalo ezikhula kahle futhi ezithela kahle, engingakwazi ukuthi ngenze kahle ngazo imali. Futhi ngabe zikhona yini izithiyo ekutshaleni lezo zihlahla? Ngabe zinakekelwa kanjani? Ngabe zidinga amanzi amaningi?

Ukushoda kwamanzi okubangelwa ukushintsha kwesimo sezulu, kuholela ukuthi kube nezingxabano ngoba abantu bayawadinga amanzi. Amanzi adingakala ukwenza yonke into, kahle kahle amanzi ukuphila kwabantu. Uma ngabe-ke sekuncipha amanzi khona abantu asebeshodelwa amanzi. Ukuthi benze imisebenzi abajwayele ukuthi bayenze ngawo, ngakho-ke lokhu sekubanga izingxabano.

Uma inkomo izozala kumele izale ihlale phansi. Kufune iguqe ngezinyawo zangemuva ishone phansi ngoba angeke ikwazi ukuzala imile. Uma ngabe isiguqile-ke kubeke isiza inkonyane, lapho-ke iyakwazi ukuthi izale. Noma ingasizwa futhi ukuthi izale inkonyane yayo.

Umphakathi uzoba nendawo encane uma ngabe ukulinywa komoba kuzonwetshwa kuze kufinyelele ezindaweni ezizungezile. Kusho kona ukuthi umphakathi usuzoba nendawo encane. Iy'ndawo ey'fana nokuthi izingane la ezidlala khona nendawo la umphakathi owenzela khona izinto.

Ukwenza isikhumba semvelo kudingakala isikhumba kanti uma ngabe isikhumba siqinile. Siyakwazi ukuthi senze izinto ezifana into yokuhlala, ukhaphethi. Ebese uyakwazi futhi ukuthi wenze imali enhle uma ngabe isikhumba semvelo siyisikhumba esiqinile.

Ipulazi lingadalela kahle izivakashi ithuba elihehayo nelifundisayo ngokuthi, babavumele abavakashi ukuthi benze amaphikhinikhi endaweni yabo. Uma ngabe benze amaphikhinikhi endaweni yabo kube khona isikhathi lapho befundiswa khona amagulebhisi. Phinde futhi betshengiswe ukuthi ngabe iwayini yakhiwa kanjani.

Indlela engingavikela ngazo abalimi bami ukuthi bengangenwa izifo ezibangelwa ukusetshenziswa kuka phoyizeni. kakhulu kuzibulala zinambuzane. Ngingasiza ukuthi ngithenge izamfonyo eziseqophelweni eliphezulu. Lezi ezisiza ukuthi ungangeni, ngisho umoya owokungcola ngaphakathi. Bakwazi futhi ukuthi bagqoke amagulabhusi, bagqoke nezimpahla ezizobasiza ukuthi bangalinge bangene nanoma ikuphi ukugula.

Yokukhuliswa kwezitshalo nokuhluka noma ukuhambisana kwayo nezindlela zendabuko ezisetshenziswa umndeni wami kanye nomphakathi. Ngithatha izeluleko kakhulukazi emndenini wami nasemphakathini ngezindlela zendabuko zokutshala. Ngakho-ke uma ngabe kuzotshalwa ngike ngicele ukucushiswa umphakathi nasemndenini wami.

Impova isiza kakhulu ezitshalweni. Ngakho-ke ezinye izinambuzane zisebenza ukuthutha impova ziyise kwezinye izindawo. Impova yomoya yona kunezitshalo uma ngabe izithola, igcine isizilimaza ngoba akufuneki ibe impova eningi kakhulu.

Ngatshala isipinashi kwaba impumelelo kakhulu ngoba isipinashi sami sakhula kahle. Ngangisebenzisa umanyolo wobulongwe, ukuze inhlabathi yami ihlume kahle. Futhi isipinashi sami sikhule kahle sinomsoco.

Kahle uma ngabe ubuchwepheshe bungafinyelela kwabatu abalimayo basemaphandleni noma kwabalimi emaphandleni. Lokhu kuzokwazi ukubalekelela ukuthi benze umsebenzi ngokukhulu ukushesha. Futhi benze imisebenzi yabo ngokukhulu ukuba sezingeni ngoba bezobe besizwa ubuchwepheshe besimanje.

Yokuvikela impahla yesikhumba. Impahla yesikhumba akumele ibekwe nanoma ikuphi, ikakhulukazi ezindaweni ezishisayo. Noma ezindaweni eziseduze noma mililo ngoba izinhlobo zezimonyo nazo ziyashesha ukuthungeleka ngemlilo. Uma ngabe zisondezwe emlilweni.

Ngingakhetha izimvu, izimvu zinhle futhi ngisho uy'buka. Izingulube ngisho uy'buka zinokungcola. Manje nje into enokungcola ngaphakathi angiyithandisisi ngingazikhethela izimvu. Ngoba izimvu futhi abantu abaningi bazisebenzisela imicimbi, imishado, ukuzalwa kwezingane.